Andingekhe ndizithenge kuba zinobungozi. Naliphi na ichiza kumele ulithenge kwindawo okanye kumntu ogunyazisiweyo ukuba anikezele ngelo chiza. Ngokuthenga kwakho eso songezo sempilo yamathambo ufana nokungathi wandisa le meko ukuyo. Ngcono uye kwindawo apho uzofumana izinto ezisemthethweni okanye ezisesikweni uba zinganikezelwa ngokuqondene nesimo sempilo yakho, hayi umhlobo wakho.

Molweni manene, ndima nokunikhwaza uba ndisondele kuba isibhedlele sethu salapha esixekweni siphume iphulo sithi sifuna sihambise umyalezo ojongene nempilo yethu, ukhathalelo lwe-prostate, isifo sentliziyo kunye nemiba yoxinezelo lwengqondo, izinto ezo zikhokelela ekubeni ubani azibulale. Ngoko ke ndicela nina nisondele sihambise okanye sihambise lo mkhankaso ukuze wonke ubani avuleke ingqondo azazi uba kumele akhathalele impilo yakhe kanjani. Ndiyacela, ndiyazi nihloniphe kanjani amasiko, iinkolo nezithethe zenu kodwa oku kuya kusinceda. Nikhumbule olungakhaliyo lufela embelekweni, sondelani manene.

Ndicinga kuthetha ukuthi loo mntu lowo maninzi amathuba oba anganesifo sentliziyo okanye ukuqina kwemisipha, i-stroke. And okubangelwa yile nto uba abe nolu xinzelelo lwegazi oluphezulu yindlela atya ngayo, mhlawumbi izinto azityayo zine-sodium eninzi okanye uya ngamandla etywaleni, yah.

Makhwenkwe, ndifuna ukugxininisa ukuba le ngcamango yokuba amabhinqa okanye amantombazana adlwengulwa ngenxa yokuba ngenxa yesinxibo sabo ayikho kwaye ibubuxoki nobuvuvu. Kuba konke oku kubangelwa kucinga umdlwenguli lo unamandla, uyalawula, futhi akanayo intlonipho. Mayisuswe ingcinga yokuba ixhoba kungesizathu salo sokuba sizibhaqe sixhatshazwa. Into yokunxiba okanye indlela obukeka ngayo ekuhlaleni ayinanto kwenza nokuba kube kanti uzibizele uba mawuxhatshazwe, koko kumele uhlonitshwe ngendlela ozibona ufuna ukubonakala ngayo ekuhlaleni.

Ndicinga ukuba bangancedwa ngokuthi kubekho iinkqubo or iingqungquthela or iinkomfa ezihlanganisa abantu bokuhlala kwiingingqi ngeengingqi, apho bawuthi bafumane iqonga lokuthi babelane nabo banamava wokuxhatshazwa kodwa sebephumile koko. Bathethe nabo ukuze bafumane ithuba lokuthi bakhululeke bathethe ngentlalo yabo. Nangona besoyikiswa ngabaxhaphazi kodwa bafumane ithuba lokuthi bakhuselwe ukwenzela bangazivi besoyika.

Kuba ndingumntu wesiNtu kwaye ndikhule ndincedwa ngala machiza okanye kukho abantu abancedwa ngala machiza ngaphambili phaya, ndingalisela. Ukuba aliyenzanga into ebekufanele uba liyenze, kulapho ke ngoku ndinganyanzelisa umama ukuba andise emtholampilo ndiyokwenza uhlolo lokuba yintoni kanye kanye ingxaki, kungathi kanti ndinedliso okanye nditye ityhefu. Kona kona ndingalisela.

Ngenxa yoba singabikho oko kwiindawo abakuzo futhi befumana imfundiso engapha kokuqonda kwizitalato besenza nezinto abazibona kubahlobo babo, ewe mabafundiswe ngokucwangcisa. Futhi bafundiswe nangezinto ezidibanise nokudlwengulwa. Okubalulekileyo kukukhuseleka kwabo ekubeni bangakhulelwa. Okwesibini, bafundiswe nangokubaluleka kokusetyenziswa kwedyasi kamkhwenyane, ngoba abantwana bangoku banemizimba futhi babukeka bebadala nangona bengaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu. Nto leyo ebenza bacinge uba badala kanti basebancinci. Ngoko ke mabafundiswe futhi kukhuthazwe ukucwangcisa nokuzikhusela.

Ayincedisi kuba bayamitha baneminyaka elishumi elinesibini ukuya kwishumi elinesithathu. Kodwa ayithi loo nto masingayidlali indima yethu ukufundisa nokukhuthaza ukucwangcisa nokuzikhusela xa bethe bazibona begangxela kwiinto ezinje. Kodwa silufake uloyiko okanye siboyikise ngelithi akukho akulunganga futhi akufaneleki into yoba umntana azibandakanye ngesondo engaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu.

Ndazi umhlonyani nonceda xa unomkhuhlane. Uye uchifize laa magqabi uwafake emanzini abile, ukhamele ngawo usele. Ifiva uyibetha iyolala kwasathana.

Ewe, ndinaso isibindi futhi ndinawo amava ndikhuthaza kanye abo bathanda isini esahlukeneyo kule ndawo ndihlala kuyo. Abanye ke baye baya bayokolukela esibhedlele abanye baye bayokoluka besoluka ngokwesiNtu kuba kubalulekile into yobana umntu oluke ukunciphisa la mathuba wokosuleleka kwisifo, igciwane okanye i-HIV.

Ewe, wabakhona umahluko kuba ngoku abanye abantu bafunda imilebe yomntu xa ethetha. Ngoku kufakwe iimaskhi kwakukhona ubunzinyana, kodwa loo nto ayizange ithi masingazifaki iimaskhi ngenxa yaloo micelimngeni. Batshintsha ubomi kuba ndatsho nam ndazibona ndikuxabisile ukucoca izandla naxa ndisenza izinto ndiqinisekise apho ndikhoyo kucocekile. Loo nto ke yandingena uba ndisaqhuba nangoku.

Funeka okokuqala xa kukho umlilo uqinisekise into yobana icala ozawuphuma kulo likufitshane futhi uzokwazi ukufikelela kulo. Ukuba ikhona indlela gquma umlomo xa ucima umlilo ukuze ungatsarhwa. Izinto ezingenza umlilo wande, that means flammable materials, funeka zibe kude nandawo enomlilo, umatshisi namakhandlela abe kude nendawo enomlilo. Ukuba uhlala ekhayeni elinamakhandlela xa nilala wacimeni ukwenzela kungavuki umlilo nilele. Uba uhlala kwiindawo ezinombane qinisekisa iintambo zombane zigqunyiwe ukuze zingavuseleli umlilo. Ngaloo ndlela ambalwa okanye awekho amathuba okuba kungavumbuka umlilo.